Ndinokumcebisa ukuba imali ekwelo khadi ukuba uyaphumelela imali kwelo khadi angayisebenzisi kakubi kodwa ayisebenzise kakuhle ukuze ikwazi ukumnceda.

Abantu baye badinge ikhadi le-credit kuba ikhadi yindlela elula abantu abanokuyisebenzisa ukuze babhatale xa befuna ukukusebenzisa imali. Bangaphathi imali enintsi ukuze bazitsalele amehlo, loo nto isenokubanceda ke nokuba bahlale bekhuselekile ngoba umntu xa ephethe imali enintsi uye ajongwe njengomntu onemali enintsi aze angakhuseleki ngenxa yaloo nto.

Ndingaziva kabuhlungu kakhulu kule meko kuba kaloku eli khadi beliza kundinceda ndikwazi ukubhatala izinto zam ngendlela elula. Ngoku xa kufuneke ndiphathe imali ndizitsalela amehlo iza kuba yinto enzima kakhulu le. Ngoko ndingaziva buhlungu kakhulu xa ndingazukwazi ukuliaplayela eli khadi ebeliza kundinceda.

Ukuze ndikwazi ukuvula iakhawunti yebhanki kumele ndibene-birth certificate ukuba ndingaphantsi kweminyaka eyi-eighteen okanye xa ndingaphezulu ndiphathe i-ID ndiphathe i-proof of address njalo njalo, ukuze ndikwazi ke ngoku ukufumana ikhadi lebhanka.

Abantu baye badinge i-debit card ukuze babe nekhadi eliza kubanceda xa bedinga imali ngokukhawulezileyo, kungafuneki uba baye kwi-bank okanye kwibhrentshi zabo ukuze bahambe baye kucela imali abayidingayo. Ke le nto ibanceda bakhuseleke baze bayibone nendlela abayisebenzisa ngayo imali yabo.

Ndicinga ukuba ibhanki iye yenze njalo ukuze ibone ukuba nyhani loo mntu uhlala kule ndawo athi uhlala kuyo. Nokuze babone ukuba bavule iakhawunti kunye nomntu eye ibhanki enokumthemba.

Ndingapenika ndizive ndibuhlungu kakhulu ngenxa yekhadi lam. Ndihambe ndiyokucela uncedo kwi-security ukuba ikhona okanye ndihambe ndiye ebhankini yam because mhlawumbi elo khadi balibhlokhe ngokukhawulezileyo baze bandenzele elinye.

Ndingacela uncedo kwii-security ezilapho ngelaa xesha okanye ndingakhawuleza ndiye ebhankeni kwibhrentshi yebhanka yam ukuze ndibacele ukuba bandincede kuba ikhadi lam liye latshona. Ndibacela ukuba balibhloke uba mhlawumbi lingafunyanwa zizandla ezingafanelekanga.

Ndingamcebisa ukuba iakhawunti yakhe ingabi namatyala kodwa ayiphathe kakuhle ukuze angabi nazingxaki kunye nebhanka yakhe.

Ukuba ndiqhele ukuthenga kule venkile uba bakhona abantu endibaziyo nokucela ukuba bandincede ndize ndibabuyisele ngelinye ixesha imali yabo xa ndiphinda ndiyothenga kwakula venkile, okanye ndingwayeka loo manzi uba ukho umntu endimaziyo.

Ndingafowunela ibhanki yam ndiyibuze ukuba kwenzeka ntoni ngoba ndiye ndafumanisa le nto. Xa bendixelele ndiyazi ke ngoku inyathelo endinokulithatha ukuze ilungiswe.

Ndithanda ukusebenzisa ikhadi ngoba alidingi ukuba ndibe ndibala imali ndiveske nje ndifake ikhadi ematshinini kutsalwe lo amount etsalwayo ndigqibe ngokukhawuleza okunjalo.

Ndiyazithemba iibhanki kuba imali engaphantsi komatrasi isenokutsha okanye kwenzeke nantoni na ngokomzekelo ootsotsi basenongena bayithathe kodwa imali esebhankini ikhuselekile.

Tamkhulu uba imali yakho uyibeka ngaphantsi komatrasi wakho webhedi isenokutshona okanye kuse nokungena ootsotsi bayibe kodwa imali yakho xa isebhankini iza khuseleka kwaye ungafumana ne-interest ngokuthi nje ube nemali uyigcine kakuhle nowuyisebenzisa kakuhle ebhankini yakho. Ufumane uchatha kunaleyo onayo, ibiza kukunceda ukuba ukwazi ukuyisebenzisa kakuhle imali yakho.

Ndingambuza ukuba uzithembile na ezi zinto azibona kwi intanethi ibe akhange kufuneke kubekho maphepha ewasebenzisayo ukuze akwazi ukuvula iakhawunti yakhe, ngoba kaloku ebhankini kuye kufunwe amaphepha amanjalo. Ibe abantu kule mihla bayaskemana. Ngoku ndingambuza uba akoyiki na ukuvula into kwi-intanethi enokubangela ukuba askemwe.